Re ka dira ka natla gore mongwe le mongwe a iponne Wi-Fi gore go seke ga nna le Wi-Fi ele nngwe e diriswang, gonne ga batho ba le bantsi ba ba dirisang Wi-Fi ba le kgotlhanong le yone e le nngwe fela e ka dira gore signal-e ya yone e tsamaye e ntse e kgaoga-kgaoga. Ka jalo re kafa batho maele a gore mongwe le mongwe a iponele Wi-Fi ya gagwe.

Thekenoloji ya di e tlhotlheleditse go anamisiwa ga dikgang mo metsweding ya tshedimosetso e e gatisitsweng ya di le seroma mowa, gonne gone jaanong ga re sa utlwella dikgang re di bala mo di founung tsa rona mo megaleng ya rona ebile gone jalo re kgona go tsena mo go tsona e leng SABC news ka di founu tsa rona ka megala ya matheka. Jaanong di-radio ga go gantsi thata re ka di dirisa go reetsa dikgang gonne thekenoloji e tlile ka dikgang mo teng ga di founu.

Dikgang di le dintsi thata tse e kileng di a bo e se tsa boammaaruri, bangwe ba tsa mafapha a thelebišhene ba kile babo ba bewa gotwe ba iketse boya batho, kera go tlhokafala ba ise be ba tlhokafale. Mme ka jalo dikgang di dula ntse di netefatsa gore dilo ke boammaaruri. Ba tlamele go boela morago ba batlisisa dikgang, ba boele mo go rona gore nyaa ga go a nna jalo motho oo o santse a phela.

Batho ba ba mo, ba bagolo ba ba leng mo difapheng tsa dikgang, ba dira ka natla gore ba lebelle ebile ba batlisise ka ga dikgang tse di ntshiwang gore a mme ke dikgang tsa boammaaruri kana nyaa.

diragadiwang mo thelebešhineng di na le seabe se se ntsi mo bosenying, dipolao le tsotlhe tse di seng mo molaong mo setšhabeng, gonne batho baka dirisa thelebišhene go ithuta bonokwane, go ithuta bosenyi ebile batho bangwe ba kry-a ditshweetso ditetla le dithuaganyo tsa go senya ka thelebišhene. Bangwe ba ka ithuta thelebišhene ena le dikgwetlho dile pedi fela mo maphelong a rona, dikgwetlho tse di siameng le di kgwetlho tse di sa siamang, jaanong ga gona gore re ka se e dirisi. Thelebišhene e tsamaya gabedi mo maphelong a rona.

E ya kwa lebenkeleng go a go reka data. Data o kgona goe reka ka airtime kana data ele yone ntse ele data. Ga o sa batle go bona gore o tla isega kwa le kwa e ya lebenkeleng la mafapha a itseng o e go reka Data. Ga o tsena lebekeleng ba fitlha ba go botsa bolele jwa Data e o e batlang, selekano, letsatsi, beke, madi a tlhatlhwa a data e o e batlang. Wena ga o tsena, o fitlha fela o tobetsa dinomoro tse di mo slip-ing sa gago, o tsenya data ya gago o bo o light-a mobile connection gore o kgone go nna le signal mo founung ya gago gore o kgone go tsena mafaratlhatlheng.

Botlhale jwa maitirelo bo amile matshelo a batho ba le bantsi ka nako ya COVID-19, gonne batho ba latlhegetswe ke ditiro ga gotla gore go itsisiwe botlhale jwa maitirelo. Ditiro tsa ba bangwe di latlhegile, batho ba ne ba dirisa botlhale jwa maitirelo gore ba kgone go dirisa tiro. Bangwe ba amegile mo ditirong thata le mo ditseleng, botlhale jwa maitirelo bo ne bo tsene go sa tlhole gona le batho ba berekang mo ditseleng.

Re ka dira dilo dile dintsi gore batho ba ye dibaesekopong. Re ka dira lenaneo le tema, ra ira taletso, ra kwalela batho re ba mema gore batle dibaesekopong, kana re ka ira puo ya molomo ko radio-ng gore re laletse batho, gonne radio e diriswa ke batho. Re ka berekisa mafaratlhatlha go laletsa batho dibaesekopong.

Ee, ke ka mo bolelela, ke tshwanetse ke mo bolelele ke mo tsibose ka difounu tse di tseneng tse dintšha, ke mo tsebise ka boleng ba di-battery le boleng ba go e dirisa, gore tse di diriswa nako e kana kang le gore di kgona go tseya memory o mo kana-kanang.

Dikgang tse di seng boammaaruri di ama batho mo Aforika Borwa e le ruri, gonne yanong go tlamele go netefatswe gore batho bao dikgang tsa bone di boammaruri and-e le go tsaya tshweetso mo maphelong a bone le mo ma Aforikeng, gonne dikgang tse e seng boammaaruri di tla dirisa batho diphoso di le dintsi thata mo lefatsheng.